Nna ke bona hore ha o na le life cover o tlamehile o seke wa bolella motho. Ho molemo hore ha o se o le sio lefatsheng life cover eo o nang le yona, e be bona ba tla thola batho bao o ba kgethile ba ba bolelle. Hobane ha o tloba le life cover o kgetha batho and o ba jwetsa ba bang ha o tsebe pelo tsa bona di jwang, ba ka o bolaya.

Ee, kopa tshwarelo ka hore ha wa hlalosetsa hore ha o na le bank account, ho na le tjhelete e tlameileng e sale and ha e sala ke e patalang hore account ya hao e sebetse. Le hore account ya hao e ka se dule e re noto. Tlamehile e dule ena le bonyane hore ha o na le di mepatalo e sa kgoneng ho tsamaya ho patalwe bonyane bono ba ho bontsha hore re ke kopa tshwarelo haona tjhelete.

Pele o kopa ho thola tjhelete, o tlamehile o tsebe hore ha o e kadima o tlo e patala dikgwedi tse kae le hore tswalo ya teng e tla be e lekana ka. Hobane dipleke tse ding tswalo tsa bona dia tshosa, tse ding di a utlwisisa.

Bahiri ke bona ba tlamehile ba rute batho ba ba sebeletsang hore ba tsebe hore ke eng eo ba tlo e tholang. UIF e emela eng le melao yohle?

O ka qala ka ho reka lefatshe kapa wa qala wa reka ntlo. Feela nna nkare o nke ntlo hobane ha o reka ntlo o tla kgona hore o thole batho ba tla dulang ho yona ba ofe rent-e, rent-e eo o e tholang o e boloke hore o kgone ho reka lefatshe. Ka mono le lona lefatshe la teng ha o batla, o ka le sebedisa ho aha ho lona wa kgona ho etsa tjhelete eno.

Ha o tsamaya o tloha moo o leng o ya country-eng engwe, tjhelete ya rona ha e tshwane. O ka thola hore Ranta mona ha e tshwane le Ranta ya Mozambique, kapa Ranta ya America. Phela batho ba America le bona ha ba na le tjhelete ya bona, ba tlo batlo e tjhentjhela ho ya rona ya bona e ngata ya rona e ba nyane. Ho tla ya ka hore o ile polekeng e jwang e fela e sebetsa jwalo.

Ha e monate haholo, ha o sa tsebe ka molao hore ha o reka ho na le tjhelete e tlamehile e tswe. Hobane le ha o o thola loan, loan ha e patale tjhelete eo e tlo batlahalang tlamehile as batho re rutwe taba tsena.

Ditokofele tse ding, ska sa selemo se fetileng, ho na le ausi a neng a na le stokvel le basadi ba bang yare ha ba e lo ntsha tjhelete, hobane batho ba a neng ba join-ile ba ne ba sa tsebe hore ha le etsa ditokofela, tlamehile ho be le motho, batho ba ba ba fetang ba babedi ba tlo sign-ang for tjhelete ha e tlo tswa. Jwale e ne le yena feela a neng a na le matla a ho sign-a o ile aya a lo entsha tjhelete ya bona a baleya, le kajeko ha aso thole.

Ke ne ke kopa o nhlalosetse hore ho tla jwang tjhelete e sale ke e boloka selemo kaofela e kgutlile e na le tjhelete e nyane hakale.

Nna mokgwa o ko tsebang ke o wa hore ha o fetsa, o se sa sebetse, wa kgona hore o ye o thole tjhelete for ha e ha e ngata e fela bonyane bo hore o push-e ho fihlela o thola o ka thola mosebetsi o mong.